Eya, bo mme ba na le menyetla ya ho ka ba bo rapolasi hobane hona jwale bomme ba se ba na le menyetla e tshwanang le ya bo ntate, moo ba ka ithutela ho ba bo mmapolasi, moo ba ka ithutelang ho ka lema le ho ba le basebeletsi. Mme e bohlokwa haholo moruong wa naha, hobane ke hlokometse hore bomme ke bona ba ka kgonang ho etsa mosebetsi wa polasi o tswelepele haholo. Ebile ho ya sekolong ha bona, ho thusitse haholo hobane ba tla ba na le thuto e hlokolosi ho tswa sekolong. Ke moo, re ka thusehang haholo re le bo mme, hore re tsebe, re be le tsebo e ngata ebile e batsi haholo ho ba bo mmapolasi ba mannete ebile ba hlokehang.

Dirapana di teng ka hara motse wa rona mme di fapa-fapane hobane tse ding ke tseo re etseditsweng bana, ba ka lo bapala teng ho ithabisa mme le ho etsa dipapadi tse ding tse ka ba tswellisang pele bophelong. Tse ding tsa dirapana, ke moo ba bang ba setjhaba, motho a ka batlang ho lo ipulela shopo teng. Ba ka ya motsaneng wa rona wa masepala, ba lo ikopela ho bula dishopo. Tse ding tsa dirapana ka hara lekeisheneng la rona, ke moo batho ba ka ikopelang ho iketsetsa di-garden tsa bona teng, ba leme ditholwana teng moo ba ka kgonang ho di rekisa, mme ba rekisetse le batho ba lekeisheneng ba bang. Rapana tse ding, ke tseo batho ba di fuwang hore ba hlokomele diphoofolo tsa bona.

Ho ya ka tsebo ya ka, hore re qobe dikotsi tsa mapolasing, ke hore batho ba dula ba itlhokometse, mme ho kenywe di-camera dipolasing. Le basebetsi ba mapolasing, ba ikutlwe ba hlokomelehile haholo kapa ba tshireletsehile haholo. Hobane, matsatsi a mang ke ha makgowa a hlekefetsa basebeletsi ba bona. Mme ha oka kenywa di-camera hohle polasing, ke moo ho ka bonahalang hore na a na le phoso e ne le mang, hore kotsi e se hlahele motho feela, e be hosane e be re, se re re, ke e mong a na le phoso. Ho bohlokwa haholo le hore, maponesa a tsamaye haholo mapolasing. Ba nne ba lo botsa dipotso hore na bo monga polasi kapa basebeletsi ba polasing ba ntse ba hlokomelehile hantle kapa ba tshireletsehile hantle mesebetsing ya bona le bo rapolasi ba bona.

Dumelang ntate. Ke ne ke botsa hore na serapana se, se seholoholo moo lekeisheneng la rona, na batho ba tlo se fuwa ne neng? hobane ha re ka hlokomela hantle, batho ba bangata ba hloka madulo, moo ba ka reng ke mahabo bona. Le ba dipolasing, ba hloka madulo mona lekeisheneng. Jwale, ka ho founela kantorong ya hao ha tjena. Ke tle ke tlo botsetsa bona, bao ba sa tsebeng hore na ba ka botsa kae, hore ba ka fumana kapa ba fumana dintlha kae hore ba fumana ne neng naha e ba ka dulang ho yona. Mme, ke ka leboha haholo ha batho ba ka fumana ntlha tse felletseng. Ho molemo hore ha o ka nhlalosetsa, mme ha ke kgutlela ho bona, ke kgutle ka tlhaloso e se lokile hantle. Ke a leboha.

Ke jala canola mme melemo ya teng e mengata haholo. Hajwale, ha ke so be le tsebo e batsi hantle ka yona, empa ke kgethile hore ke o hlalosetse, hobane ke kgolwa hore e na le molemo o moholo moruong wa rona wa naha. Moo e leng hore e eketsa ditjhelete tsa rona tsa naha mme e beha naha ya rona sehlohlolong, ka moo e rekwang ka teng. Mme ke kgolwa hore, le naheng tsa kantle ba e hloka. Jwale ka ha ke e jala tje, ha ke e fa bafepedi ba bang, le ba bang ba e fetisetsa pele, ba bang ba e rekisetsa pele naheng tsa kantle. Jwale, mme ha ntse ke batlana ka tsebo e batsi ka yona. Ke tla kgutlela ho wena hape mohaisane. Ke a leboha ka potso ya hao.

Aa tjhe, ha kena tsebo e batsi ka dilema tse nang le tjhefo. Mme ke kgolwa hore nako e tlang ha ke fumana potso e tjena, tla be se ke entse research ya ka hantle. Moo ke tla fanang ka tlhakisetso hantle, hore ke dimela tse feng tse nang le tjhefo mme ke hlalose karabo ya ka, ka bolokolohi. Ke a leboha.

Ke dumela hore basebetsi ba dumela, ba tlameha ho phomola mafelo a beke, hobane ha hona motho a tla sebetsang matsatsi a supileng a sa phomole. Ba lokela ho hlatswa ba bang, ba bang ba lokela ho hlokomela bana ba bona ka malapeng. Mme ho bohlokwa haholo ha ba ka phomola hobane le kelello le yona ya kgathala, mme ha motho a sa phomole. Jwale, ke kgolwa hore tlhakisetso ya ka e lokile hore batho ba tlameha ho phomola mafelo a beke. Ba bang ba bona, ba na le le diphupu malapeng a bo bona, moo ba tlamehileng ho lo thusa teng. Ba bang, ke ho kolomaka jarete tsa bona, mme ba phomole. Ba bang, ke ho ya mabenkeleng ho lo reka dijo, ho rekela bana ba bona dijo. Ke moo ho tlamehileng ba phomole teng mafelo a beke, ba phethe mabaka a bona le bona.

Ke tlo reka dinawa hobane se ke hlokometse hore lekeisheneng moo ke dulang teng ha hona dinawa. Mme ke reke khabetjhe le di-strawberry, le mokopu. Hobane ke hlokometse hore ha hona, ha re na tsona lekeisheneng la rona mme ka tsela eo ha nke ka di lema, ke ka etsa tjhelete e lekaneng, ya hore nka reka serapa se seholo moo nka iketsetsang temo teng, e kgolo. Mme ka kgona le ho etsetsetsa batho ba bang mesebetsi. Ke moo ke boneng hore tseno, di ka tsamaya haholo hobane ha diyo mona lekeisheneng la rona. Ha hona le motho a le mong a di rekisang, e tla be e le nna wa pele.